Ee, hoba kelello tse pedi di betere ho feta e le nngwe. Hoba kelello tse pedi le kgona ho tla ka mabaka kapa maqheka a fapaneng mme le a kopanye le bone hore le sebetsa jwang. Ka taba tsa di-plan tsa lona. Mme ho bohlokwa le hore o shere le ba bang le sherelane le tsebe hore la thusana ka taba tsa tsebo e le nang le yona.

Ee, ke ile ka bona di-video tsa bona. Mme di nthutile ho sebetsa ka thata, ho ba le mamello le ho ithuta tsebo e ntjha. Tse ding di ile tsa nsusumetsa ho ntlafatsa ha ke le hae.

Ke ile ka utlwa bohloko hobane ke ne se ke le haufi le ho qeta game. Mme ka potlaka ka kopa thuso ya data ho motswalle hore ke mpe ke tswele pele. Empa maikutlo a ne a tenehile.

Ee, hobane ho hlokahala hore ho be le a le mong ya ka sehloohong. Mme ya ka sehloohong ke yena ya tla thusa ho shera hore papadi ena re bona jwang. Mme re e bapala jwang hore re tle be hore re win-e.

Sehlopha sa ka ha se sa bapala hantle hohang. Mme ke ikutlwa ke nyahame ha malome a bontshitse thahasello ya hore nka mo rekisetsa tsona. Empa ke santsane ke ingamangama ka theko eo, ke tla mo fa yona ho tsa tjhelete hore nka mo rekisetsa tsona ka bokae. Mme ke nkile qeto e kaalo ka hore nka mo rekisetsa tsona ka tjhelete e kaalo ka lekgolo le metso e mehlano, hobane ha ke sa di apara.

Nka mo eletsa hore a rale moralo wa ditjeho. A boloke ka hloko, a batle dithuso kapa batsetedi. Mme a qale ka maemo a manyane ho bokella boiphihlelo.

Ee, ke bona ba sebetsa hantle hobane ho lema ho matlafatsa mmele. Ho ntlafatsa mamello hape ke mokgwa wa tlhaho wa ho ikwetlisa. Ho feta moo, ho thusa le kelellong le bophelo ka kakaretso.

Re ka qala ka ho kgetha papadi eo re e ratang. Re rale lebitso la sehlopha. Re ikwetlise kgafetsa. Mme re ikopanye le dihlopha kapa dipapadi tsa internet-e le ho batla tshehetso kapa batsetedi ho ntshetsa pele sehlopha.

Re ka di sireletsa ka ho di notlella sebakeng se siretsehileng. Ra beha balebedi kapa di-camera e leng yona CCT_ V le ho eletsa bo kapa baahi hore bohle ba ba le boikarabelo ba ho di hlokomela.

Nka etsa kgwebo ya ho rekisa dijo, ditshwantsho kapa diaparo tsa sehlopha, kapa ho fa bahahlaudi ditshebeletso tsa bohahlaudi. Sena se ka tswala tjhelete hobane ho tla ba le batho ba bangata.

Nka etsa kgwebo ya ho rekisa dijo, ditshwantsho kapa diaparo tsa sehlopha kapa ho fa bahahlaudi ditshebeletso tsa bahahlaudi. Sena se ka tswala tjhelete hobane ho tla be ho ba le batho ba bangata.

Ke sebedisa setswalle sena ka ho ithuta ho ba bang. Ho fumana menyetla ya papadi kapa mosebetsi, le ho phahamisana ka maikutlo le ho tshehetsana kapa tshehetso.

Ke ile ka utlwa bohloko hobane ke ne ke rata sehlopha sa pele, empa ke a utlwisisa hore diphetoho ke karolo ya ntshetsopele. Ke tshepa hore se tla atleha le ka lebitso le letjha.

Ke ithutile ho itshupa le ho se tshabe ho bontsha talent-e ho ka bula menyetla. O mpontshitse hore boikitlahetso le tsebo ya internet-e di ka o isa pele bophelong.